Merogo e e sa itsagaleng e tsebega e nna nageng kwa thabeng and-e batho ga e lata ba ipotsa gore ga se merogo e menate mare ona morogo o monate o ko thabeng kwa.

Go jala mefuta ya di-mangu le ka apole le dipanana ke mefuta e e sa tshwaneng, mangu e gola ka nako ya yona, apole e gola ka nako yona le di-banana di gola ka nako ya yone mara memangu e nale gotla ka season ya yona kapa di-banana le diapole di phela di le teng every season.

Merogo e e jaaka ditamati e jaliwa ka di tse di sa tshwaneng and-e w apaiwa ka metsi le mafura gore motho ba e je.

fa e ba e omisa gore e ome ga e fetsa go oma ba e lokela ka .

Tse ba di go na le mehutafuta e mentsi ya matlhare and-e matlhare a o batho ba ithatela ona so le yone gore rooibos-o e loke tshwanetse e sa tshwana le matlhare a mangwe.

Memangu e na le nako ya ona and-e memangu batho ba e rata and then e dira mefutafuta e.

GO na le tse dingwe tse mangu e tsamaisanang le tsona ke juice ke archaar tse batho ba dijang tse di tsamaisanang le memangu le di-danone-o ke mefutafuta e ntsi e tsamaisanang le e berekang le memangu.

Dilo tse di jewang thata mo lefatsheng tsa mengu ke juice le dadone le archaar gobane mangu a se ntho e golang nako nngwe le nngwe ya dikgwedi mangu e na le kgwedi ya yona ya go gola mara yona mo lefatsheng e tlisa juice le dadone-o le archaar.

Ntlha e jewang thata ya merogo ke le morogo o montsho, ba o omisa ba o apeya ba o omisa ba rekisetsa batho, batho ba o apeya le yone ya ratega and-e monate kudu.

Dithoro tsa mabele di fa maatla le gore motho a none a be o botoka le balwetsi di a ba thusa gore le bona mmele wa bona o seke wa ba weak.

Fa ba re wine farming, ba ra ditlhare le di mefutafuta ya dijo tse di melang ko ditlhareng ba re ke di-grapes ke tse di berekang di 'irang di-wine. Ga di tshwane go na le tse purple le green-e tseo ke tsona tse di dirang wine-e ko farming.

Dilo tse nka itirelang tsona mo lapeng ko ikapeela le go kolomaka ntlo gore ke bone gore e sharp-o ke je merogorogo mo lefatsheng ke tsa mefutafuta ya bo di tamati, bo di-onion-e, bo di-beetroot le rona re be sharpo.

Rooibos e thusa ka mefuta e mengata, e thusa ka mefuta gore batho ba be le maatla, ba be le maatla kudu gore ba kgone go dira and then ba fola le mo ba gobetseng gona.

Ke khabitšhe, ke lepampune, ke beetroot-e, ke tamati, ke spinach-e morogo le mazambane.

Tshwanetse o be e le gore o itse o na le jarata e lokileng, e tlhokomediwang e be e le gore tshwanetse e be e golo, tshwanetse e be e le gore o reke le di-seeds tsa gore o kgona go rooibos.

Ke JOKO le Five Roses ke tsona tse di tshwanang le rooibos tse di rekisiwang.

Rooibos-o e dirisiwa mo mmeleng, e dirisiwa mo tlhogong, e dirisiwa mo ditlhareng, e dirisiwa le mo dijong so ke mefutafuta e mentši e ka etsang e ka ba selo sa go tshatsha, e ka ba setlhare, e ka ba sejo.

Ke ditsela tse ntšhi, ba bangwe ba nyaka go reka, ba bangwe ba ba go ipeela tsona ba di rekisetse tsona so ke tsela tse ntšhi tse di fapafapaneng.

Ne nka reka morogo wa , morogo o moleba ka itse hobane ka tseba hore o monate and-e wa jega and then o na le matla kudukudu.

Ga e ame sentle gobane technology e dira gore dilo tse dintšhe di diragale mo thekenolojing e be batho ba tlogela dilo tsa kgale ba lebelela technology e ba direle .

Mefuta ya mangu ke e fapaneng, go na le mangu e e sa goleng e mennyane yellow yellow, go nale memangu e megolo e kgona go ba green e kgona go ba orange ke mefutafuta e fapaneng ya memangu and-e ga e se fela le ko dipolaseng mo metseng e teng.

Jwale he ke bolelela jaan dilo tsa mehuta ga e tshwane, go na le memangu e mengwe e batho ba e jang e ba tshwara pila, e ba fa a dikotla go na le batho ba bangwe ga ba ja memangu ba a lwala gobane dilo a di tshwane mara ka tseba gore mangu o fa batho dikotla.

Memangu ga e tshwane go na le mennyane go na le e mogolo yone e fa batho ge motho a o jele ona o na le mekotla e megologolo mo bathong gobane o fa maatla and then o dirisiwa ka tsela e lokileng.

Merogo ga ena sebe, merogo e fa motho dikotla tse mme bothata ke gore motho o e apeya jwang gobane ga apeya ka mafura ga efe dikotla go botlhokwa gobane mafura ga a na dikotla so tshwanetse a dirise metsi le mefutafuta ya di .

Morogo ke setlhare, ke setlhare se se go thusa batho ka go se lekane gobane batho tshwanetse ba je merogo gore ba kgone go ba le maatla le madi a tsamayang pila ba kgone go tsamaya pila le mebele ya bona e se be ya lapa, mmele ya bona e ya ba hantle hobane e ba fa dikotla tsa gore ba kgone go ba le maatla.